Mutengo unga thusa u bveledza mitambo ine yavha na tsireledzo na ubveledza vhukoni ha vhatambi, Mutengo unga thusa u bveledza zwishumiswa na mitambo uri vhatambi vha vhe na vhukoni ha utamba futhi hafhu hunga thusa u bveledza mitambo ine yavhana ine yavha na ndeme kha vhatambi. Zwine zwanga ita uri zwine zwanga vhaṅwe vhathu vhangapfa unga mutengo ukhosiya zwigwada zwiṅwe murahu zwune zwanga thithisa u shela mulendzhe, futhi hafhu mutengo unga ita uri vhaṅwe vhathu vhakond vha si kone uswikelela mitambo zwine zwangsvha na khombo badi kha ubveledza vhukoni futhi hafho mutemgo unga ita uri vhaṅwe vhathu vhasikone u shela mulendzhe kha mitambo zwine zwa ngavha na khombo kha u bveledza vhukoni futhi.

Muvhuso unga thusa u sika zwikhala zwa mitambo zwine zwangavha na tsireledzo kha mtakalo ya vhaswa wadovha hafhu wa netshedza zwishumswa zwa mitambo uri vhaswa vha kone ubveledza vhukoni havho futhi zwa sika mbekanyamushumo ya mitambo ine ya thusa vhaswa. U shela milendzhe zwa dovha hafhu zwa thusa vhaswa u guda ngaha nḓila dza u bveledza vhukoni ha mitambo, futhi hafhu zwa thusa u sika zwi khala zwa mitambo zwine zwa thusa vhaswa u bveledza vhukoni havho. Nḓila ine yanga dzhenelela ha muvhuso wa ndeme kha u bveledza, ndi musi muvhuso wo thusa u sia zwikhala zwa mitambo zwine zwa thusa vhaswa u bveledza vhUkoni havho, wa dovha hafhu wa nekedza thikedzo ya u ya zwa mitambo uri vhaswa vha kone u bveledza vhukoni havho tsho fhedzisela hafhunoni zwa thusa u sika zwikhala zwa mitambo zwine zwa thusa vhaswa u bveledza vhukoni havho futhi.

Mitambo ya musangwe u huna vhutshilo ha vhuku vhukondi utshikho sumbedza vhukoni ha vhatambi na u bveledza vhuḓifari ha mutambi thiri. U ṱalela mitambo na khonani zwiya engedza nyambedzano ya vhatambi zwine zwa ita uri mutambo u vhe wa vhuḓi nga maanḓa. Musi vhatambi vhatshikho bveledza vhukoni havho zwiatakadza u vhona u shandukisa ha mutambo zwadivha hafho mitambo ine yavha na ndeme kha tshitshavha i thusa u bveledza vhukoni ha vhatambi na u khwaṱhisa u dzhenelela ha tshitshavha.

Mitambo ya u posa misevhe na ultimate frisbeesndi mitambo yo takdzaho vhukuma itakadzaho vhukuma arali nitshi ṱoḓa u u mutambo wafana u fanaho ni ngalingedza atshitheke une wavha na mishumo yo luḓa na u posa misevhe yo tsireledzeaho zwiṅwe zwa mitambo une ya ngavha ya vhuḓi ndi u lingedza mutambo ine yanga flag football u fanya na u fana na rugby. Fhedzi hovha na u dzula itshi khou vhona nḓila dza u pfesesa nḓila ya mitambo, mutambo wa doge boḽo uvha na u taka, u takadza nga maanḓa u tshi dzula u tshi khou posa boḽo u thivhela u vhulawa ha mitambo naho na mutambo une wavha na u kumbela u lingedza tshifhinga tshiṱuku.

Ee, ndivhono uri vhana vha gireidi dzo dza ya mina vhatea u ḓivhadziwa ngori vhana vha mirole miṱuku vhakhothoma u bveledza vhukoni ha uvhala, uṅwala na upfesesa mafhungo manzhi, zwino u gudisa vhana zwithusa u bveledza mutakalo wa muhumbulo uri vhakone upfesesa maḓipfele avho na udzula vhatshi khwaṱhisa vhutshilo havho. Vhana vha guda nḓila dza u dzhiya vhukando na u vhona u bveledza ha vhutshilo a u pfesesa zwa tshitshavha. Zwino ṅwana u gudisa ṅwana, zwi thusa u bveledza vhukoni na u ṱavhanya ha u guda uri vhakone upfesesa mafhungo nga u ṱavhanya futhi hafhu u gudisa vhana zwithusa u bveledza vhutshilo havhuḓi uri vhakone u pfesesa zwa mutakalo na zwa pfunzo na zwa tshitshavha nori vha kone u ḓi dzhiyela vhukando vhone vhane.

Zwigwada zwa mitambo zwi thusa vhaswa u bveledza vhukoni ha u tamba u shumisa na u dzhiya vhukando futhi ha vhaswa vhaguda nḓila dza ushumisa na vhaṅwe zwine zwathusa u bveledza vhutshilo ha vhuḓi, mitambo ithusa vhaswa u pfesesa nḓila dza udzula vhatshikho bveledza mutakalo ya vhuḓi vhaswa hafhunoni vha guda nḓila dza udzhiya vhukando zwine zwa thusa u bveledza vhutshilo ha vhuḓi futhi ende zwigwada zwa mitambo futhi zwi thusa vhaswa u pfesesa nḓila ya u guda zwine vhathusa u bveledza vhukoni ha pfuzo. Zwigwada zwa mitambo zwithusa vhaswa ubveledza vhukoni upfesesa na mutakalo na udzhenelela kha u, kha tshitshavha tshavho.

Tsho to thoma thoma ndi u shaya mishumiswa ya mitambo musi zwishumiswa zwa mitambo zwi sa tsha wanala u guda kana u tamba zwingavha zwi khou thithisa nga maanḓa. Musi zwishumiswa zwa mitambo zwi sa tsha shumisiwa nḓila ya u guda inga shandukisa zwine zwanga kwama ubveledza vhukoni, futhi hafho musi zwishumiswa zwa mitambo zwi tsha sa shumiswa ubveledzisa vhukoni ha utamba. Zwingavha zwitshikho thithisiwa nga maanḓa. Zwadovha hafhu musi zwi sa kho shumiswa u bveledza zwa pfunzo zwingavha zwi tshikho thithisa nga maanḓa zwa dovha hafha zwa, zwishumiswa zwa mitambo zwi sa kho shumiswa u bveledza zwa mutakalo, zwingavha zwi tshi kho thithisa nga maanḓa.

Milayo ine nṋe nda i ḓivha ndi national gambling act seven of two thousand and four, futhi hafhu u tea u vha u na ḽaisentse ya mulayo yori u kone u ita hezwi zwithu zwa ma garaṱa, u tea u vha hafhanoni u thivhela u tamba ha vhana vhana vha ngo tea u tamba u ṱalutshedza mafhungo a tshi khuthu a tshi khuṱhu, havha na u thivhela u tamba nga u soko ḓitika, na u shumisa zwi shumiswa zwa mulayo.

Ndo vha ndi kho tamba dzi geimi dzedzi dza inthanethe mara hedzila dziṅwe dzane, u tshi wa wana masheleni nyana, ndo ri ndi kho tamba ndi kho tamba nda ḓi wana ndi tshi kho takalela geimi hedzila ende ndo vha ndi sa kho tambela u wana masheleni ndo vha ndi kho tamba ngori ndi khou borea ende ndo vha ndo to fhiwa bonasi ha mahala. Matsina ndi tshi khou tamba hafhaḽani heiḽa bonasi yambo ḓi kona uri i mphe masheleni o no swika five hundred rand yo nda vha ndo takala luṅwe ngori nda ndi si tshena na tshelede kha akhaunthu ya hanga.

Ndi na tshenzhemo iṅwe yono ni kho vhudisa kha u tamba dzi vidio geims, mu humbulo wanga wa tandavhuwa ende ndi a kona u sedza tshithu nda fokhasa, ndi a kona u sedza tshithu nda tshi khirema uri hetshiḽa tshithu tsho dzula nga nḓila ḓe ende tshi tambesiwa hani, ende ndi a dzi takalela nga maanḓa dzi vidio geimi.

Muthu muṅwe na muṅwe u tea u ita nyonyoloso ya muvhili wawe, ngori muthu a sa ita nyonyoloso ha nga vhi na mutakalo wone u ḓo dzula a na vhuṱungu hafha kha mutodo, milenzhe heinoni i ḓo dzula yo neta muthu a to tshimbilanyana u to bva hafhu u swika fhalani ku five khiḽomitha u ḓo wana a khou femeleka swika a tshi nga na zwino a kho soko ṱoḓa maḓi a si tsha kona na u tshimbila. Zwino muthu ḓuvha linwe na linwe nga matsheloni na nga madekwana, u tea u ita dzi nyonyoloso dzawe dza muvhili naho hu si hu ya dzhimu kana u ita zwithu zwihuluhulu mara u kho tea u ita uri muvhili hoyunoni u ḓowela uri, ndi ya shuma ndi ya namusi hu tou swiela, kana u u u ita mishumoni heneyi ya hayani une wa ḓo vha u kho khura kana u ita zwezwo zwiṱukuṱuku zwine muvhili wavho u ḓovha wo ima u tshi kho shuma ndi nyonyoloso.

Nga ḓuvha nga matsheloni ndi shumisa fothi minetse ndi tshi khou ita nyonyoloso dzanga nga matsheloni, nga madekwana hafhu nda ita thirty minets ndi tshi khou ita nyonyoloso dzanga u itela uri muvhili wanga na marambo anga a ḓowele.

Hei inwe ya khaedu ya nṋe na nṋe muṋe ndi a i ofhesa musi vhana vhatshi kho tambela badani nga maanḓa bola ndi u thuliwa, u nga wana uri hu kho ḓa goloi i khou ḓa nga tshipidi nga maanḓa tshi kho gidima ṅwana a vha a songo i vhona kana a vha o i vhona a fariwa nga nyofho a ima goloi ya muthula vho muthu ane u kho reila heila goloi a songo vhona tshithu zwori ho itea mini. Ndi zwithu zwinzhi zwono itea badani zwine vhathu a ri a ringo zwi i ḓo wele uri zwi nga itea mara zwi nga itea, futhi hafho musi vhana vha tshi khou tamba bola, u nga wana uri heiḽa bola ṅwana u kho i raya, a tshi ra ya ya ya rwa goloi ya vhathu ḽiṅwe ḓuvha i ḓi ḓi rwa fasiṱere fasiṱere ḽa vhathu ḽa kwasheya zwavho dzhenisa houḽa ṅwana mathadani.

U ita ngade zwi na mbuyelo khulwane nga maanḓa, ngori u nga wana uri wo ita ngade heiḽani u a kona u wana miroho yawu ine u ḓo vha u khou bika yone utshi kho i shumisa nduni, kana wa ḓi wanala u tshi kho yo u rengisa hezwiḽa zwithu zwe wa zwe wa zwimelisa, zwe wa zwi ṱavha zwa mela, wa wana nyana tshelede nyana masheleni na maṱukuṱuku ori u kone u renga vhurotho.

U ya nga nḓivho yanga ee, u ḓi wana u tshi khou gidima zwi a ita uri u kone u ḓi wana u tshi kho amba na vhaṅwe vhathu ngauri, u ḓo ḓivha u kho gidima hanefho tshiṱaratani ende u tshi vhona vhaṅwe vhathu u nga si fhumule u ḓo tea uri u ambe navho vhala vhathu kana hu vha lumelisa u songo ima kha hu gidima ha u, mara u ḓo ḓi wana u tshi kho lumelisa wa ḓi amba na vhaṅwe vhathu vho nḓilani.

Athi muthu wo tevhela bola dza vhafumakadzi, mara fhedziha ndi vhona ungari u tamba bola zwi kho fana uri ndi vhafumakadzi kana ndi tshinnani ndi tshithu tshithihi ngori vhathu vha a vha khou raha bola eimi yavho i ya uri, bola heiḽa vha i pose kha muṅwe vha i pose kha muṅwe i swike hune ya swikelela hune ya kora mapalani.

Hei uya nga nne ndi humbulela u nga ri u fhedza tshifhinga muthu a kha ṱhingo a khou tamba dzi geimi kana mitambo kha ṱhingo dzavho zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi nga mannḓa, ngori muthu havhi na tshifhinga tsho awedza muhumbulo wawe muhumbulo wawe uya a u tsha shuma nga nḓila ine wa kho tea u shuma ngayo ngori wo no ḓowela uri wone u vha u kho tamba mitambo a u ngo ḓowela uri wone u vha u shangoni u kho ita zwithu zwa shango. Zwikho amba zwori zwi fhungudza kushumele kwa muhumbulo zwa dovha hafhu zwa vha na masiandoitwa ngori u ḓovha wo sedza founu tshifhinga tshilapfu ende wo sedza founu tshifhinga tshilapfu ivha i khou vhaisa na maṱo nga bright nga tshedza tshi re kha founu.

U ya nga ha nṋe a thi muthu ane nda nga to dzulela founu nda ri ndi kho tamba dzi puḽatifomo dza mitambo online a thi zwi iti hezwononi.

Nṋe a thi takaleli u tamba dzi geimi kha luṱingo lwanga na luṱingo lwanga aluna na geimi na nthihi ine nda nga i tamba ngori ndi azwi ḓivha zwauri mbuelo dza geimi a si dza vhuḓi.

Tshithu tshine nda nga tshi shumisa ndi sia ḽa Whatsapp ende Whatsapp a si geimi ndi yone ine nda ṱangana na vhathu online hune nda kona u fhaṱa hone vhukonani na vhathu online.

Nṋe a thi na geimi ine nda i funesa musi ndi tshi kho tamba online na khonani dzanga ngo uri a thi iti zwo u tamba dzi geimi.

Laptop heiḽani i ḓo ḓalesa nga dzi geimi u ḓo wana uri space a i tshena ya thoma u ita zwo freezor freezor laptop ya si tsha shuma zwavhuḓi.

Vhukonḓi ha netiweke internet kha connection vhukonḓi ha device kana hardware dzi ram na dzi processor na dzi graphic card vhukonḓi ha beṱiri na u fhira ha device, beṱiri ya u fhela nga u ṱavhanya na u fhirisa ha ḓivhaisi vhukonḓi ha psychological na psych na na na social vhune havha cyber bullying na addiction isolation a u tsha ṱangana na vhaṅwe vhathu havha na vhukonḓi ha security hune havha phishini na maḽware na akhaunthu account hacking.

U tamba nga u fhulufhela u tshi khou fhela tshifhinga tshoṱhe u thithisa nga vhukonḓi ha ṱhogomelo mental health khombo dza u ṱavhela zwidodombedzwa phuraivesi and sekhurithi risk, u vhona zwithu zwi sa teiho zwine a zwi ngo fanela u sahiwa nga u rengisa zwithu zwa mitambo, u vhofhololwa nga vhathu vha sa teiho dzi predator dza online.

Mutambo une nda nga u ṱuṱuwedza mind craft ndi ngani mind craft u tshi khou vha mutambo ndi mutambo wa vhutsila u fha vhathu vhuṱanzi ha u ita zwithu nga vhoṱhe zwine zwavha creativity. Havha na u shumisana na vhaṅwe u guda nga u nga u tamba u usa vhofhololwa nga khombo nnzhi ndi mini ndi nga mini ndi tshi ndi nga ita uri vhathu vha ḓi dzhenise kha mind craft u vha na freedom ya u ya u ita zwithu nga nḓila yone, u vhona zwibveledzwa zwa u shuma nga zwanḓa u tamba na vhathu vhasi gathi utshi kho guda u shumisana na u vha na tshaḽenzhi ya u tshimbidza u tshi kho guda.

Mutambo une wa dzulela u kunga vhathu nga nḓila ya u sa fhedzi tshifhinga ndi foot fault night ndi ngani fault night itshi kunga vhathu u tamba tshifhinga tshoṱhe ndi ngori u tamba na vhaṅwe online vhaṅwe vhathu vha tamba vhoṱhe and then u vha na dzi update tshifhinga tshoṱhe u rengisa zwithu zwa mitambo u vha na ranking system kha hoyo mutambo fault night asi mutambo mmbi i na ndeme ya u shumisana u guda u langa na u fha vhathu tshenzhemo ya u tamba nga vhu ṱhogomelo.

Nḓivho yanga na tshenzhemo yanga ndi nḓivho ya u thusa vhathu u pfesesa zwithu u wana mafhungo na u fhaṱa vhukonani na vhukuma na vhathu. Ndi tshi shumisa tshenzhemo yanga ya u guda kha zwithu zwoṱhe ubva kha science bvumo vhutshilo ha musi na misi na vhukonani ndi kona u thusa vhathu u vhona zwine zwa vha zwa ndeme kha vhutshilo havho. Maṱambele ane a tendelwa matambele ane a tendelwa honeha u tshila nga nḓila ya mutakalo u fhaṱa vhukonani ho fhaṱeaho u vha na nyame nyame ya ndeme ya u guda u vha na vhuḓifhinduleli u takalela na vhutshilo.